Hu a vha na ṱhahelelo ya mishonga zwibadela zwine zwa ḓo wana vhathu vha sa khou wana thuso na ṱhogomelo yone. Zwine zwa ḓo fhedza zwi khou vha tshi khakhisi kha mitakalo ya vhathu.

Ndo pfa ndo farea zwavhuḓi nga maanḓa nga maḓuvha anga a u fhedza ndi khou yo dalela kiḽiniki. Ngauri ndo vha ndi khou fariwa zwavhuḓi na u ṱhogomelwa nga tshifhinga.

Kha kiḽiniki ya tshitshavha vhathu vha takale vha i takalela ngauri u wana thuso u songo badela na tshelede. Arali u sina tshelede u ya wa thusiwa namusi hu tshifhinga tshine muthu o farekanaho u ya ḓiwana u khou lafhiwa.

Vha fanela u engedza tshivhalo tsha manese na madokotela ane a khou shuma hanefho. Uri vhathu vha kone u wana thuso nga tshifhinga ha si tshavha na u lengelelwa u thusiwa.

Muvhuso u nga ṱuṱuwedza vhashumi vha kiḽiniki nga u vha engedzela muholo wavho. Sa vhunga vha tshi ḓo vha vha khou shuma tshifhinga tsho kalulaho.

U shaya ha vhashumi kiḽiniki zwi ita uri tshumelo ya hone i vhe i khou ongolowa vhathu vha hume vha songo thusalea. Vhaṅwe vha sokou dzula banngani ngeno vhulwadze havho vhu khou kalula.

Ee, ndo no ḓi wana ndi khou lenga kiḽiniki nga ṅwambo hu vha hu na vha ongi na madokotela a si gathi.

Vha muvhuso vha tea u engedza miholo ya vhashumi u itela uri vha kungedzee.

Zwi ḓo ita uri huvhe na vhashumi vhanzhi vhane vha nga vha vho farela arali muthu a sa kho ḓi pfha zwavhuḓi a sa nga si kone u swika mushumoni. U ya kona uri muṅwe a vhe o mu farela sa izwi nae a tshi ḓivha nga ha honoyo mushumo.

Arali vhashumi vha swika hune vha ḓo ḓi wana vho neta vha mushumoni vha nga fhedza vha khou vha tshikhakhisi kha mutakalo wa vhathu vhane vha khou lwala. Vha fhedza vha songo tsha vha ṱhogomela nga nḓila ine vha tea u ṱhogomelwa ngayo. Vha nga fhedza vha tshi vho ṱanganyisa mishonga vha fha muthu mishonga ine ha khou tea u i ṋetshedzwa nga tshifhinga tshenetsho.

Ndi vhona u nga dzi anzela u ḓala ngauri vhathu vhanzhi vhane vha ya dzi kiḽiniki dza tshitshavha vhavha vha sina tshelede ine vha nga kona u ya kha dzi kiḽiniki dza private.

Vha fhedza vha khou vha na u neta vha fhedza vha si tsha kona u ita mushumo wavho nga ngona kha vhaṅwe kha vhane a vha thu thusalea.

Zwi thusa uri vhashumi vha dzule vha khou ḓivha zwa uri nga ḓuvha ḽifhio vha kho ḓo thusana na vhathu vha fhio. Uri muṅwe na muṅwe mulwadze a ṱuwe o thusalea.

Ee ndono ṱangana na nyimele ya u sa athu u vhuya kiḽiniki ndi songo thusalea nga nṱhani ha muduba wa vhathu.

Vha nga shumisa system kana vha to buka uri vha fhiwe ḓuvha ḽine vha ḓo thusalea ngaḽo.

Ndi tshifhinga tshe nda vha ndi khou tea u ilafhiwa ḓuvha ḽa hone ho vha hu na phepho vhukuma he ravha ro vheiwa nnḓa ra dovha hafhu ha lengelelwa u thusiwa. Zwo vhaisa ḓuvha ḽanga vhukuma ngauri ndo vha ndi kho teya u ḓi wana ndi huṅwe fhethu ha shishi vhukuma.

Vhashumi vha kiḽiniki dza tshitshavha vha shuma vha tshi awela vha sa sedzi tshivhalo tsha vhathu tshine vha kho tea u thusa nga tshifhinga. Na uri muthu u khou lwala ni a vha zwi sedzi nau zwi sedza.

Kha hu tholiwe vhashumi vho vhalaho vha dovhe vha ise phanḓa na uri vhathu vha to buka. Kha dzi sisiṱeme uri muṅwe na muṅwe a fhiwe ḓuvha ḽawe ḽa u ilafhiwa.

Nṋe ndi vhona dzi tshi nga fhungudza tshifhinga tsha u lindela. Ngauri mushumi muṅwe na muṅwe u ḓovha a kho ḓivha zwori ene u kho ḓo u thusa vhalwadze vhangana nga ḓuvha ḽifhio.

Hu ngavha u ḓala ha dzi goloi badani dzo thivha ambuḽentse ya balelwa u fhira. I nga swika hune ha vha a hu na tshigonṱiri ya vha i khou tshimbila fhethu hune ha vha na matombo. Vha nga dovha hafhu vha ṱangana na vhathu vho thivha bada zwine zwa ḓo ita uri ambuḽentse i swike hune ya khou ya hone yo lenga.

O no vha a tshenzhela tshenetsho tshiimo ha fhedza hu khou itea uri muthu honoyo ane a khou vhidzelwa ambuḽentse. A fhedze o swika vhuongeloni a kha tshiimo tshi shushaho vhukuma zwine zwo konḓela vhashumi vha madokotela uri a phulusee.

Vhadzulapo vha nga dzula fhasi nga shango vha vhona zwo ri mvelaphanḓa ndi ifhio. Fhedzi vha nga humbela thuso kha zwiṅwe zwi imiswa uri zwi vha ṋetshedze tshelede kana zwi vha itele bada na dzi tswayo uri ambuḽentse i kone u vhona zwori i yela ngafhi.

Ndi nga tama u vhona vha tshi itiwa tshigonṱiri vha dovha hafhu vha itiwa na dzi tswayo dza badani. Uri hu si vhe na muthu ane a ḓo vha a tshi khou ḓaḓa.

Ambuḽentse nnzhi vha ri vhone a vha dzheni fhethu hu si na bada ya vhuḓi i ngaho tshigonṱiri.

Ndi nga itela vhadzulapo vha hanefho vhuponi tshigonṱiri na dzi tswayo dza badani.

Dzi a kona u swika nga tshifhinga u hwala muthu uri a kone u ḓi wana a khou phulusea. Ha si vhe na zwiṅwe zwo vhifhaho zwine zwa nga itea.

Ee nṋe ndi vhona unga vhathu vha ḓoroboni vha wana thuso u ṱavhanya. U fhira vhathu vha mahayani vhunga ḓoroboni hu na dzi bada na dzi tswayo dza badani.

Hone hu na zwithu zwoṱhe zwine ambuḽentse ya nga ṱoḓa uri i kone u wana i khou swika afho hune ya khou ṱoḓea hone i songo lenga.

Vhathu vha ḓoroboni ndi vhone vho no wana thuso nga u ṱavhanya u fhira vhathu vha no dzula mahayani.

Engedza vhashumi vhane vha shuma kha dzi ambuḽentse. Vha dovha hafhu vha engedza manese na madokotela uri mulwadze a ḓi wane a khou thusalea ngomu ambuḽentseni.

Ndi zwa ndeme vhukuma u itela uri ambuḽentse i tshi ḓa i songo wana i khou ya kha fhethu hu si hone. Ngeno mulwadze a khou lwala vhukuma lune anga fhedza a sa khou wana thuso nga ṅwambo ha u ḓaḓa zwino nṋe ndi vhona unga GPS ndi ya ndeme vhukuma.

Hune vha ḓo vha si tsha pfana zwo uri ambuḽentse i tea u swikela gai.

Ee ndo no ḓi wana ndo lindela ambuḽentse vhuponi ha mahayani. He ambuḽentse ya dzhia awara mbili i sa swiki ngauri ho vha hu si na nethiweke kha ṱhingo thendeleki dzashu. He vha si ri pfhe zwori vha kho tea u swikela vhuponi vhufhio.

Zwigwada zwa shishi zwi fhedza zwi songo tsha swika nga tshifhinga. Hune vhathu vha ḓo fhedza vha vha khou pomokana uri vhathu a vha swiki nga tshifhinga musi vhathu vha khou ṱoḓa tshi thuso.

Hu vha na u ṱhogomelwa ha khwine vhunga vha muvhuso vho vhea mutsiko kha zwibadela uri vhalwadze vha vha thuse vhalwadze nga tshifhinga tsho ṋewaho.

A zwo ngo leluwa na luthihi vhunga madokotela na manese anefho a kiḽiniki vha tshi fhedza vha tshi ḓi sumbedzisa uri vha khou ṋea ya muthu mishonga mifhio kha vhathu henefho hune muthu u ḓo fhedza a khou vha na mutsiko wa u sa tsha dovha a ya a dzhia dzi ARV kiḽiniki.

Vhulwadze honovho vhu nga pfhukela vhaṅwe vhathu sa izwi vha sa khou wana dzilafho nga tshifhinga.

A vha nga wani dzilafho nga tshifhinga arali kiḽiniki ya shango ḽiṱuku ya vala.

Vhalwadze vhanzhi vha ḓo fhedza vha tshi khou vha kha tshiimo tshi shushaho hune zwi ḓo fhedza zwi khou konḓa uri vha kone u thusalea nahone a vha nga ḓo wana dzilafho nga tshifhinga hune vha khou tou kombetshedzea u ya ha kiḽiniki ine ya vha ya tsini.

Vha nga thoma nga u sedza vhulwadze ha duda vhunga vhana vhanzhi vhuponi ha hashu vha tshi dzula vha tshi khou lwala vhulwadze vhonovho.

Vha fanela u ṱola muṅwe na muṅwe vhulwadze haHIV and AIDS hune ha vha vhulwadze husi havhuḓi muvhilini wa muthu arali a sa khou wana dzilafho ḽo teaho.

Muthu u tea u ḓiṱhogomela kha malwadze arali a khou pfha a sa khou ḓi pfha zwavhuḓi u tea u gidimela kiḽiniki a yo wana thuso nga tshifhinga hu satahu lenga.

Vhathu vhanzhi vha ya ofha u sendela tsini na muthu ane a khou lwala vhulwadze ha tshifhinga tshilapfhu sa ezwi vha tshi dzhia u nga na vhone vha ḓo kavhwa nga vhulwadze vhonovho.

Vhashumi vha ngaho vha madokotela na manese kha vha dzule vho luga khathihi na mmbete ine vha ḓo i shumisa kha i dzule yo luga, mitshini ine ya ḓo shuma henefho nayo i tea u dzula yo luga.

Vha fanela u thoma nga u ḓi ṱhogomela vhone vhaṋe uri vha kone u ḓiwana vha khou thusa u khwinisa tshumelo ya mutakalo.

Hu fanela u itwa bada yavhuḓi ine a i nga ḽengisi ambuḽentse i tshi tshimbila vha dovha hafhu vha ita na dzi tswayo dza badani.

Ndi nga vha livhuwa nga u vha itela muṱangano wa shango ra vha pembelela ḓuvha ḽavho ro vha rengela na khekhe.

A ri khou farea zwavhuḓi nga tshumelo dza shishi vhunga dzi ambuḽentse dza hone dzi tshi swika nga murahu ha dzi awara dzo vhalaho.

Vha shume nga maanḓa vho ḓifunga u itela mitakalo ya vhathu.

Mitakalo ya vhathu vha vhadzulapo a yi khou fariwa zwavhuḓi vhunga hu si na kiḽiniki hune ra dzula hone ri tshi tou tevhela kiḽiniki fhethu hune ha vha kule.

Ndi vhona u nga u wana goloi ya u isa muthu sibadela ndi khwine vhunga ambuḽentse i tshi dzhia dzi awara nnzhi nnzhi uri i kone u swika.

A hu ngo ḓo vha na tshumelo yavhuḓi vhunga hu si na muḓagasi hu ne mitshini ya shumisa miḓagasi ha dovha ha si vhe na maḓi ane a nga shuma hanefho kiḽiniki.

Muthu o raloho u ya vha thaidzo kha vhaṅwe vhathu vhunga a tshi ḓo vha a khou vha khombo kha vhathu vhane vha dzula nga henefho.

Zwi vha zwi khombo kha vhutshilo hawe vhunga a tshi ḓo lenga u wana thuso lune zwi ḓo fhedza zwi tshi khou vhanga uri muthu a ḓiwane a khou vha kha tshiimo tsho shushaho kana a fhedza o ri sia.

Insulin i shuma u tsitsa swigiri muvhilini wa muthu.

Hai a zwo ngo fanela fhedzi muṅwe na muṅwe u vha a tshi khou ṱoḓa u lafhiwa, ndi zwone zwine zwa ita uri hu vhe na miduba mihulu huhulu vhuongeloni.

Mutakalo ndi tshithu tsha ndeme vhukuma muthu muṅwe na muṅwe o fanela u vha na mutakalo wavhuḓi u itela uri muvhili wawe na masole a muvhili wawe a dzule o khwaṱha.

Ṋetshedzo ya mishonga a si yavhuḓi vhunga u tshi ḓo wana miṅwe mishonga i siho.

Vhaṅwe vha tenda uri maṅwe malwadze ndi a ndi a sialala a sa ha ṱoḓi kiḽiniki hune u ḓo wana vhathu vha vhanzhi vha si tsha ya kiḽiniki vha tshi vho tou ita zwezwi zwa sialala zwine vha tenda khazwo.

Ee, nṋe ndi vhona magavhelo a tshi thusa vhaṅwe vhathu nga nḓila yavhuḓi u a ḓiwana u tshi khou renga zwiḽiwa zwine zwa ḽiwa nga nnyi na nnyi wa vha na mutakalo u fana na vhaṅwe.

Mililo ine ya vha khombo i nga vhangwa nga zwiṱofu zwine vhathu vha hangwa vha sia vho funga, dzi aini dzenedzi dzoṱhe thundu dza nḓuni dzine dza shuma nga muḓagasi kana hu nga vha ṅwana ane a khou tambisa mentshisi.

A si mulandu wa muthu vhunga muṅwe na muṅwe a lwalaho a tshi vha a tshi khou ṱoḓa thuso nga tshenetsho tshifhinga.

A thi ḓivhi mushonga une wa ṋetshedzwa muthu o bvaho maswavhusiku.

U tou dzula fhasi wa amba na muthu u swika a tshi pfhesesa u khuthadza na u pfhesesa vhuṱungu hune muthu a khou vhu pfha zwi a thusa mupfhi wa vhuṱungu uri u khou wana thikhedzo kha vhathu vhane vha vha tsini nae hu na zwi fhedza zwi khou amba zwihulu khaye.

Muthu u fanela u ṱamba zwanḓa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshine a vha a tshi khou bva nḓuni ṱhukhu kana u fara zwithu zwine zwa vha zwa mashika na u ḓiṱhogomela zwavhuḓi.

Hai a thi athu ḓiwana ndi khou ṱhogomela muthu o fariwaho nga siṱirouku.

U fanela u ḓiwana a khou tshekhiwa luthihi nga murahu ha miṅwedzi miṅwe na miṅwe miraru u itela uri a ṱavhanye a wane dzilafho arali o waniwa a na tshitzhili tshetsho.

Ndi nga ṱoḓa u wana dzilafho nga u ṱavhanya uri ndi ṱavhanye ndi thome u ṅwa mishonga yeneyo yo tiwaho uri ndi iṅwe u itela mutakalo wanga.

Ee, ndi pfha ndo vhofholowa u vhudzisa madokotela kana vhaongi mbudziso ine a thi khou i pfhesesa vhunga madokotela a hone ane a vha a tshi khou nthusa a tshi vha a na mbilu yavhuḓi, a tshi dovha hafhu a kona u amba na vhathu zwavhuḓi.

Ee ndi nga ḓi pfha ndo vhofholowa sa izwi ndi tshi khou ṱoḓa thuso ya u thusa mulwadze ane a khou lwala vhulwadze ha shishi.

Thaidzo yawe yo vha ya uri ha khou kona u wana mishonga yawe ya tshifhinga tshoṱhe vhuongeloni hune a dzi wana hone.

Dzi drones dzi nga shuma zwavhuḓi shangoni ḽashu vhunga ri tshi wana zwithu u konḓa uri zwi kone u ri swikela.

Zwo ri lelutshela vhukuma sa izwi HIV and AIDS i sa tsha touvha vhulwadze vhune ha mangadza kana u ofhisa arali muthu a khou ḓiṱhogomela a tshi khou nwa mishonga yawe nga tshifhinga.

Vhaṅwe vha ya shavha u ya kiḽiniki vhunga vha tshi ḓivha zwa uri hu dzula ho ḓala nahone a hu na thuso ine vha ḓo i wana na musi vho ya.